Bunomthelela omkhulu ngombana lokha nakunobujamo obumbi bezulu, iimphaphamtjhini azikghoni bona zingakhamba.

Iinthuthi lezi zinobungozi bokobana ungagcina sele uthunjiwe ngombana sithuthwa batjhayeli abangakajwayeleki emphakathini wangekhethu.

Butjhapha bokobana batjhayela barhabile, bagijima.

Ukuthi umtjhayeli ahlale aphethe umaliledinini eduze akwazi bona afonele amaphoyisa, begodu kufuze bona umtjhayeli aphathe isipreyi esiphandla amehlo ekubizwa bona i-pepper spray.

Awa, akukaphephi ngombana kubalula bona kube khona abakwenzako ngethraga.

Zizuza ukuba nelwazi ngezinye iindawo nofana imvakasho.

Iye, ngibona kukuhle ngombana kubabantu abadala.

Bahlangabezana neentjhijilo zokobana iimbhesi lezi zisuke zistake hlangana nendlela, lokho kuba ziintjhijilo.

Kufanele bona bamnikele umtloli okhuzako. Angaphinda kwesibili, bamqothe.

Ukobana bayelele bona batjhayela bunjani begodu kube khona namabhorodo ashoko bona nabadlula lapha kufanele batjhayele njani, benzeni.

Bahlunguphazwa ngokobana bathunjwe, babulawe, basikwe izitho zangaphambili.

Kufanele bona bakhambe ngabili bazokwazi bona baphumuzane.

Kungaba kuhle khulu.

Ziintjhijilo ezinengi ezifana nokobana abanye balahlekelwa mithwalo, abanye bayalahlekana, abanye uthola bona bafika ngemva kwesikhathi sele isiphaphamtjhini sesikhambile.

Ukukhamba ngebhesi indlela ede kuyarhelebha ngombana niyakhona bona kube khona la enijama khona niphumule, abathengako bayokuthenga, nijame emagaraji, abafuna ukuya endlini encani baye nibuye godu nikhambe. Niyakhona nokulala ebhesini.

Babahlunguphaza ngokuthi abafuni bona bashayele ngoba babhadalisa imali encani kuneyabo, yeke bayabahlunguphaza endleleni bafune ukubakhipha endleleni.

Libelo elisezingeni eliphasi, elitjhumi nantathu.

Ubuhle kukobana lapha oya khona uyofika msinya kunalokha usebenzisa ibhesi.

Mibandela etjengisako bona kuneenkungu njengamabhorodo ashoko bona bayelele iinkungu.

Kufanele bona kokuthoma ngaphambi kobana akhwele ikoloyi atjheje bona amatayere arerhe, atjheje ukugijima kwekoloyi begodu ayelele koke okwenzeka endleleni. Angasebenzisi umaliledinini lokha nakatjhayelako.

Akukaphephi ngombana iinkhwelo lezo zinobungozi, yeke beku rerhe bona bakhwele amateksi.

Iye, kuyasiza ngombana ukumbandula kwenza bona kungabi nengozi endleleni, ayelele lokho.

Kufanele bona umtjhayeli abhalise bona ngubani, atjhiye neenomboro zakhe begodu ikoloyi leyo ibukeke isebujameni oburerhe nayo.

Urhulumende fanele uzifake emkhakheni wendlela begodu ukhulume ngazo uzikhakhazise nakibomabonwakude.

Kufanele bona baqale ibelo abatjhayela ngalo begodu bangasebenzisi abomaliledinini. Lokha nabatjhayelako ifesidere kufanele bona lihlale livuliwe.

Umphakathi ungathoma ukUberegisa yona, utjele nabanye abomakhelwane kuthuthuke njalo.

Iye, ayasiza ngombana abatjhayeli bazokutjhayela ngendlela elungileko ngoba babona amaphepha wokutjhayela.

Kufanele bona batjheje ibelo abatjhayela ngalo begodu balandele nemigomo yendlela.

Ikhutjhulwa ngombana ikhamphani idlelezela abakhweli.

Sibalo esingamatjhumi wama-percentage.

Ziintjhijilo zokobana bayadinwa, bagcine bafuna ukuphumula phakathi kwendlela.

Iye, kuliqiniso ngombana kunenani abababekela lona.

Iye, zibafikisa ngesikhathi lokha umtjhayeli nakafika naye ngesikhathi.

Bungozi bokobana bangahlangana neengebengu endleleni ezifuna ukubabamba ikunzi.

Kufuze bona batjhayele sixty kilometres.

Iye, kungasiphungula isiminyaminya seenkoloyi endleleni begodu kungasiza khulu lokho eendleleni zoke.

Yikambiso yokobana bahlole bona umphakathi ujame njani kwezemali.

Kubathinte khulu ngombana abasakwazi ukutjhayela kuhle, badlula kabuhlungu lapha ekunemithangalasisekelo yeentimela.

Ngithanda bona zikuthatha ehegeni, zikubuyise ehegeni begodu zithwala woke umthwalo wakho ngaphandle kokobana bakubhadalise imali engezelelweko.

Ubuhle ngokobana bayazitjhayelela begodu akubi nemiraro ebahlangabezana nayo, lapha abaya khona bafika ngokurhaba nofana msinya.

Maphepha atjhoko begodu anesitempe semkhakheni wezeenkoloyi.

Kokuthoma kufanele bona batjheje bona bawabophile amafindo, weenhlalo zabo na. Kwesibili kufanele batjheje bona kuphephile lapha bahleli khona naphasi.

Bungozi bokobana angazithola abotjhiwe, angathola sele afayiniwa bonyana kube nemali ayibhadelako.

Ngingayokutjhugulula isikhathi sesitimela engiyosikhwela, ngikwazi bona ngifeze amabanga wami.

Angeze uzwe lokha nakunobungozi esitimeleni, nofana abantu nasele barhuwelela angeze wabezwa. Nalokha nasele ifikile lapha uhlika khona, angekhe uzwe nayikuyelelisako bona sele ikhambo lakho lifikile.

Iye, ikhona iinzuzo ngombana iinkoloyi ezincani ezizijameleko ziyarhelebha lokha nawufuna bona ufike msinya, begodu azinazo iindaba ezinengi ukhamba utjhaphulukile.

Iinkhathi zokuphumula zenza bona abathengisi bendleleni bangabi nemali sikhathi leso, ibhizinisi yabo ikhambe buthaka ngombana abantu abekho.

Izehlakalo ezibandakanya ukuladelwa kweentimela, lokho kwenza bonyana abantu baladelwe ukuya emsebenzini. Izehlakalo zokobana kuba nobungozi babantu abalimalako.

Iye, ngicabanga bona zincono, ngombana azidingi ipetroli kobana zikhambe, zikhamba ngegezi. Lokho kwenza ubulula bokobana azikhambi ngobunengi.

Ingasiza ngokobana kube khona amanye amathuba weenthuthi awavulako, njengokuthi kube neembhesi ezinengi abazifakako, ukuphungula isiminyaminya eentimeleni.

Msebenzi wokulayitjha imithwalo emikhulu ebudisi, njengeenkoloyi nokhunye okunengi.

Iwuthinta khulu ngombana abantu laba abavakatjhako, bafuna ukukhamba ngeentengo lezo.

Lihlathulula bona isitimela kufuze bona sijame kuyajamiwa.

Ziintimela eziberegiswa babantu bamamayini khulukhulu, ngizo lezi ezikhamba ngaphasi kwehlabathi, zilayitjha igolide namalahle nokhunye.

Umbono wami uthi, abantu kufuze bona basebenzise iinkoloyi zabo ingasi iimbhasikila, ngombana iimbhasikila zineberego begodu ibhasikila ikhweza umuntu munye.

Badlala indima yokobana batjheje bona abakhweli bahlezi kuhle na, baphephile, bayilandelile imithetho yeentimela na, ngaphakathi estimeleni.

Abathengisi barhelebha khulu ziintimela nofana eentimeleni, ngombana kulapho bathola khona abantu ngobunengi.

Budisi bokobana abafumani iindawo zokuhlala, kufanele bona bajame ngeenyawo. Ye-ke babantu abadala angeze kukghonakale bona bajame ngeenyawo.

Okungenziwa kukobana, bandise iinkhwelo ezifana neembhesi neentimela, ukwazi bona abantu baphunguke bakhwele zona.

Kungithinta khulu ngombana sizokugcina singasakghoni ukuthenga amathikithi.

Ukobana iintengo yeembaseli ayikhambisani neentengo yebhesi.

Kubalimaza khulu ngombana emakhitjhini abarholi khulu.

Ikambiso yokobana bazwe bona abakhweli bazizwa njani begodu bafunisise ngobujamo babakhweli.

Kufuze bona baqale bona abakhweli bakghona imali engangani begodu batjheje iinkhalo zabo.

Iye, urhulumende kufuze angenelele.

Iye, kungabadosa.

Ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo.

Seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja ngombana sivuka sele sebasitjela bona iintengo zebhesi ziyakhuphuka ngaphambi kobana bakhulume nofana basiyelelise.

Ngibona ukobana ayikhambisani nobujamo bomnotho womphakathi ngombana abaqali bona umphakathi ujame njani ngaphambi kobana babize inani leembhesi.

Iye, ngibona kumbono omuhle.

Kufuze bona benzelwe amakarada wabo atjhoko bona bakhwela ngentengo ephasi.

Awa, akukafuzi bona baqale bona bahlala kiziphi iindawo ngesibanga sokobana bogogo nabomkhulu, kufuze benzelwe bangaqali bona baphuma kuphi, eendaweni ziphi.

Kungabasiza ngokobana imali le eyibehliselwe ngayo izakungezelela lapha kutjhoda khona.

Isaphulelo esimatjhumi nathathu wama-percent.

Iye, zibatjheja ngokwaneleko.

Iye, zikhamba ngefanelo ngombana eendaweni yangekhethu ziyafika.

Kuyahlukahlukana, kukhona ezibafikisi ngesikhathi ngesikhathi begodu kukhona ezingabafikisi ngesikhathi kuya ngokuthi umtjhayeli ufike ngesikhathi esirerhe na.

Iye, babaphatha kuhle.

Iye, zisebenza ngokufaneleko begodu iye, zanele.

Iye, kuyasebenza. Ukwazi bona kungabi nehlangahlangano emadorobheni.

Ukuze bona abasafika emadorobheni bakwazi ukuzithola msinya begodu kulungile.

Awa.

Kukatelelekile ngombana ukuze iimbhesi zikhambe eendleleni ezirerhe begodu zingakwazi bona zithunukale.

Isilinganiso esingange-sixty.

Kufanele bona umtjhayeli lo anikelwe umtlolo wokukhuza bonyana angasafaka ngemva kwesikhathi.

Kuhlukumezeka umzimba ngombana ibhesi iyadinwa begodu umuntu uyahlukumezeka, akasakutholi ukuphumula.

Ukobana ibhesi iyakhuhlumezana.

Kusiza ngokobana kungabi nehlangahlangano edorobheni begodu kusiza nalaba abasanda ukufika emadorobheni bona bangalahleki.

Ukhuluma nomtjhayeli webhesi ubawa bona uphathethekile ubawa isikhathi esincani sendlwana begodu okhunye kukobana ezinye iimbhesi zinazo indawo zokuzisiza.